Ho kenywa tshebetsong ya botlhale ba maiketsetso seo se tla etsa hore basebetsi ba seke ba e tshepa mesebetsing ya bona. Ba ipotse dipotso tse ngata hore ekaba mesebetsi ya bona e bolokehile kapa jwang. Ka baka la ho kenya bohlale ba maiketsetso, bokamoso ba bona ha bo tlabe bo le tsietsing. Hobane ba tla ba dutse ba nahana hore mosebetsi ya bona ha ya bolokeha.

Lona ba Vodacom, ke kopa hore le nthuse ka.

Ka hlompho le boikokobetso, re ka kgona ho sebedisa marangrang ao re le babedi ka nako e lengwe. Ho na le ntho e ba e bitsang hore ke hotspot, ha o ka bula ntho eo ya hotspot eo kaofela re le babedi re ka kgona hore re sebedise marangrang ao re le babedi.

Ka tlhompho le boikokobetso lona ba mfang Wi-Fi. Wi-Fi ya lona ya sokodisa ka network, hobane ke nahana ekaba di pula ha ena. Seo le sona sa etsa hore network e se ke ya sebetsa hantle hape le motlakase. Ha o le siko ha e kgone ho sebetsa so, ke kopa le etse hore le mfe Wi-Fi e sa kgoneng e sa sebetseng ka motlakase. Seo se tla kgona ho etsa hore e sebetse hantle. Hobane ha motlakase o tsamaile le yona ha e sebetse hantle ya sokodisa.

E, seo ke nnete hobane ha re se na data utlwahala ekare motho o nang le addiction. Motho wa hlora a dutse fatshe feela moo, hobane data nna ke e sebedisa for ntho tse ngata ho batlana le mesebetsi. Ho mamela ditaba ho bapala di-game online. Seo sa thusa hore motho a dula a na le data ha motho a se na yona data, motho wa hlora fela a dutse moo. So, data e bohlokwa. Nna ke reka data e nfitlhang kgwedi e fele kaofela.

Molao wa Afrika Borwa ha hona moo buang mabapi le batho ba buang maka le ba buang maka, hobane batho ba tsamaya ba bua maka feela. Le ba tsa ditaba le bona, hore ba phatlalatse ditaba tsa bona tse ba di fang batho. Ho na le maka ba wa kenyang moo so seo se etsa hore ba tswelletse ditaba tsa bona. Ene hape le molao wa South Africa. Ha hona moo o buwang teng hore batho ba ska bua maka. Ha seo ne se le teng, tlamehile batho ba sa bue maka ba ka tshwarwa ka ho bua maka.

Molemo wa dipapatso tse ngata ke ho re ruta ka tsa bophelo, le ho re eletsa ka se sengwe se sengwe se re phelang ka sona. Botlhokwa ba tsona ba hlokahala haholo. Hobane ha sena tsona ha no kgona ho tseba tsa tse ding tsa bophelo. Hore ha re fihla mo tlamehile re etse eng hore re reke eng. Kaofela ntho tseo di botlhokwa hobane di ya bontshwa dipapatsong.

Batho ba bangata ha ba sa ya di baesekopong hobane re na le di-Wi-Fi le dilla thekeng tse kgonang hore re shebelle di-movie tseo le di baesekopo, di-TV le difounung tsa rona. Seo se ka etsang hore batho ba ye di baesekopong ke hore a ba ka ya di baesekopong ba le baratani kapa e le lelapa. Seo se ka ba botlhokwa hore ba ye di baesekopong.

Hwa etsahala hore ke shebelle video le bana kapa le batswadi e nyontshang. Seo se etswa ke hore mona internet-eng, ba sheba dilemo tsa hao, ha ho na le dilemo tse eighteen ho ya hodimo, ba ka tlhahisa dintho tse jwalo tse nyontshang.